Di bo ama thata-thata ka gore nako tse dingwe re le bašwa kampo re le batho ba re tshelang mo setšhabeng se re tshelang mo go sone re re na le go apply-a, re apply-a online jaanong ga re apply-a online jaana re be sena ditlhwatlhwa tsa sone go tla go reka bo di-data, jaanong fa ntse jalo e re utlwisa botlhoko ebile rona ga re na matlole a go reka dilo tseo.

Nna ke reka data ya MTN and jaanong fa ke e reka ke reka for kgwedi yotlhe gore e kgone go gore kgwedi ke e dirise, kgwedi e tlang fela jalo fela jalo mare ke tsamaya sentle le o ne ebile ke a e kgona le matlole nako tse dingwe di na le go tlhoka matlole a go e reka, mare ke e reka ka bo three hundred bo six hundred jalo le jalo.

Ke rekile data kgwedi e fitileng e fedile kgwedi e, jaanong ke e rekile six hundred. Jaanong fa o batla go reka data o tsena mo di-App-eng tsa teng o bona ditlhwatlhwa tsa teng tse o tla di kgonang o bo tswelela o e reka.

Ee, ke reka data ya thirty gig e ntshwarela go itlhelela ka di-thirty fa kgwedi fela, ke a itumela thata ebile ya nthusa ke itumetse thata e be nthusa thata mo di-social media-eng le go sheba dilo tse ke di tlhokang go di sheba.

Go dirisa tlhwatlhwa ya five G e tla re thusa thata ka gore tlhwatlhwa ya teng e ka nna ko tlase, rotlhe re le bašwa re ka nna le go tsena mo mafaratlhatlheng re e dirisa ebile e re thusa ka dilo tse dintsi. Ke nagana gore re le bašwa five G e botlhokwa-tlhokwa thata mo go rona ka gore e tlhwatlhwa e ko tlase thata rotlhe-rotlhe re le bašwa re a kgona go tla go e amogela, ebile le go kgona go e dirisa le go kgona go e reka matsatsi le matsatsi.

Ga go ntse jalo tsala ya me e sa itse go dirisa data ke a mo ka etsa gore o dirisa data e feng and-e gape o dirisa data ya mogala wa network e feng, gore ke kgone go mo thusa ebile ke mo thuse sentle ke mo kae etse gore a tsamaye le mananeo a teng jaanong sentle a kgone go e tsenya ebile a e dirise leene a kgone go bua le balosika, a itse mo gore go tlhokagala gore o nne le data nako tse dingwe ka gore ga go na le data go bonya go kopana le ba family o bua le bone matsatsi le matsatsi.

Se se botlhokwa ke gore o shebe data ya gago fa o e dirisa o e dirisa jang gore e sa fela ka nako, fa e fela ka nako go raya ga o dirise data ya gago sentle o tsena mo mafaratlhatlheng thata ebile o tsena mo mafaratlhatlheng go sa tlhokagale, jaanong go botlhokwa gore ga o e dirisa o tle o sheba le gore o na le tšhelete ya go e reka ga o sena tšhelete ya go e reka e dirise sentle tsena ga go tlhokagala gore o bue le batho, ebile o bue le bone ga go tlhokagala.

Ga o reka data kwa lebenkeleng kampo ko e rekang teng o tshwanetse gore o reke data e o tla e dirisang ka nako e telele, ka gore data fa o e dirisa ka nako e e fela ka bonako go reka e e go fela ka bonako, jaanong ga o dirisa e telele ga o e reke kgapetsa-kgapetsa, jaanong ke ne ke batla go ba o itsisi gore ga o reka data o sa reka data e le goreng ya go duedisa nako e nnyane, o reke data ya go dirisa nako e telele gore o kgone go tsena sentle mo mafaratlhatlheng o kgone go itse sengwe le sengwe se se diragalang mo mafaratlhatlheng o kgone go itse le molaetsa o tsamisiwang mo mafaratlhatlheng.